Ngokolwam uluvo phakathi kwebhasi neteksi eyona ndicinga ukuba ikhuselekile kunenye yibhasi. Kaloku abaqhubi bebhasi bayalufumana uqeqesho ngendlela yokuthetha nabakhweli kwaye nendlela amabaqhube ngayo. Izantya zebhasi ziqhotyoshiwe kodwa uninzi lwabaqhubi beeteksi alukho nalunye uqeqesho abalufumanayo ngendlela yokuziphatha phakathi kwabantu. Kwaye nendlela abaqhuba ngayo, bayazindlandlathekisa kakhulu iiteksi zabo.

Olwam uluvo phakathi kwebhasi enedekha enye nebhasi eneedekha ezimbini ndicinga ukuba eyona ikhuselekileyo kunenye yile inedekha enye. Kaloku le ineedekha ezimbini iphakamile kakhulu kwaye ubungozi bayo bungangaphezulu kwale inedekha enye.

Xa ndinokufumanisa sendifikile esitophini sebhasi ukuba ndilibele isipaji sam esinekhadi lebhasi endlini ndingathatha ifowuni yam ndizithumelele imali ngobuchwepheshe obukhoyo bale mihla kwiinambala zam zefowuni. Ze ndiye kwi-ATM ndiyoyikhupha khona ngaphandle kwekhadi.

Xa ndinokufumanisa sendifikile esitophini seebhasi ukuba akubhatalwa ngemali kusetyenziswa amakhadi ebhasi, into endinokuyenza ndingathetha nomnye wabakhweli osecaleni kwam andincede andibhatalele ngekhadi lakhe lebhasi ze mna ndimbuyisele ngemali.

Mmelwane, ukuba ufuna ukusebenzisa ibhasi xa usiya edolophini phakathi evekini, ndikucebisa into yokubana uhambe uye esitishini uyothenga ikhadi. Kaloku ibhasi ezininzi akubhatalwa ngamali kuzo. Kwaye ke ukuhamba ngebhasi ndiyakuthanda mna kakhulu ngoba zihamba ngexesha, azilindi kugcwala. Apho zifumana khona abantu ezitophini zabo, zithatha abantu zigqithe zihambe.

Ukuba ibhasi yam ayinolibamba ixesha ngemini ethile andinokuziva kamnandi kakhulu ndingakhathazeka ngoba kaloku ndiza kube ndiqhele ukuhamba kwaye ndiphinde ndifike ngexesha apho ndiya khona. Kodwa ke ndingafowunela ngaphambili apho ndiya khona ndichaze imeko endikuyo yokuba ibhasi isalibazisekile kancinci.

Xa kunokwenzeka ukuba ibhasi endidla ngoyikhwela ilibaziseke kancinci ndingakhathazeka kakhulu ngoba kaloku ndiza kube ndizixelele ukuba kule ndawo ndiya kuyo ndizawufika ngexesha elililo kuba ibhasi yam iqhele ukuba ngexesha. Kodwa ke ndingafowunela apho ndiya khona ndibacacisele kwenzele okokuba bongothuki xa ndilibazisekile.

Xa ndinokuba kwimeko yokuba ibhasi endidla ngoyikhwela xa ndisiya edolophini emsebenzini ibe igcwele, izitulo zokuhlala zingasekho, ndingema ngeenyawo ndibambelele kule ntsimbi iphezulu ndiphinde ngesinye isandla ndixhase ngoba kaloku ndiza kuba ndileqa ukufika ngexesha emsebenzini.

Xa ndinokufumanisa sele ndisendleleni eya emsebenzini ukuba ibhasi endikhwele kuyo indlela yayo itshintshile kwaye ayizofika kwindawo endiya kuyo, ndingacela kwisitophu esilandelayo ndehle. Ndandule ukubamba enye ibhasi eza kufika apho ndiya khona.

Xa ndinokufumanisa ndisendleleni eya emsebenzini sele ndikhwele ebhasini ukuba indlela yebhasi itshintshile kwaye ayizofika kwindawo endiya kuyo, ndingacela kwisitophu esilandelayo ndehlike. Ze ndandule ukubamba enye ibhasi ezawukwazi uyondifikisa apho ndiya khona.

Kubaluleke kakhulu ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo. Kaloku iibhasi zininzi kwaye namaxesha azo ahlukile, ngoko ke wena uye uzikhethele ibhasi oyiqondayo into yokubana iza kufikisa ngexesha elililo empangelweni.

Kubalulekile kwakhona ukuba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo. Kaloku ezindlini niphuma kwangethuba kuba nileqa elo xesha, ngoko ke niye niyazi okokuba xa ibhasi iphume ngexesha elithile nibala umgama ewuhambayo ukuze niyofika apho niya khona. Ngoko ke xa ingazulibamba ixesha ephuma ngalo izawuchaphazela amaxesha wenu kwiindawo ngeendawo ezahlukeneyo eniya kuzo.